IWi-Fi yasimahla ibalulekile kakhulu eluntwini ngoba umntu xa engenazo iidatha ukuze angene efowunini yakhe kwizinto ezifana i-intanethi uyakwazi usebenzisa iWi-Fi yasimahla ukuze enze le nto ebefuna ukuyenza. Kodwa icala elibi leWi-Fi yasimahla kukuba ootsotsi bayakwazi uthatha iinkcukacha zakho ezikwibhanki bazisebenzise ukukuthathela imali. So kubalulekile umntu asebenzise iWi-Fi yendawo esemthethweni okanye usebenzisa iWi-Fi yasebhankini okanye yendawo yokutyela, ungasebenzisi kwantlobo yeWi-Fi ethi ingene efowunini yakho.

Yimeko, yeyona meko imbi ngoba xa uthenga idatha uyithengela uba ikwazi ukukusebenzela, kodwa xa izophelelwa ke uye unyamezele. Kodwa ke into endingayenza kuba ndizame ukuthenga enye ukwazi uba ndenze le nto bendifuna ukuyenza ngaloo datha iphelelweyo.

Idatha endiyisebenzisa ngosuku ndingayilinganisela ku-one gig kodwa akade aphele naye ngosuku.

Kuba yayiqhele ukuripota idatha ka isihla efowunini, imane iripoti uba kushiyeke ezingakanani, ndaye andayiqaphela ngaloo ndlela. Kodwa ndaye ndazama uba ndiphinde ndithenge ezinye ukuze ndiqhubeleke nento ebendiza kuyenza ngazo.

Ndiyijonga amaxesha amanintsi ngoba andifuni isuke iphele ndingayazanga, funeke ndiyazile ndilungiselele ukwazi uba ndithenge enye.

I-gigabyte yedatha enye ayanelanga ngenyanga, yayikade yonele kudala ngoku ii-gigabytes zazingasebenzi kakhulu. Ngoku funeka uthenge ii-gigabyete noba ziyi-ten noba ziyi-twenty, kushiyashiyana uba abantu usebenzisa ezingakanani, kodwa kufuneke ethenge ii-gigabyte ezinintsi. Enye ngeke ikwazi ukuyigqiba inyanga, ayigqibi nosuku.

Eyona nethiwekhi ingathi iya fikeleleka kwidatha ndingathi mna nguVodacom ngoba uVodacom unayo ne-one gig yokuthenga nge-one rand xa usebenzisa uVodaPay.

into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngedatha kungena kwi-imeyili yam ndijonge imiyalezo yesicelo zemisebenzi endiyifakayo uba ayikaphendulwa na.

Inethiwekhi endinomkhomba kuyo umntu mna nguVodacom ngoba uVodacom une-hundred gigs oyithenga nge-four hundred and, nge-two hundred and fifty ekwazi ukuhlala inyanga yonke ungaphelelwanga yidatha.

Ukuze idatha ifikeleleke kuye wonke umntu kungalunga ukuba urhulumente azame inethiwekhi engakwazi ufaka iWi-Fi ekuhlaleni ukuze abantu basebenzise idatha yamahala.

Idatha xa iphela emva kweveki ndingekayisebenzisi ndinganyamezela ndikwazi uba ndithenge enye idatha ngoba akukho nto endingayenza idatha xa iphelelwa. Awukho umahluko, ayikho into endinoyenza ukuze ingaphelelwa.

Molo mhlobo wam, ndiyathemba ukuba uyaphila. Bendisenza uphando lwasesikolweni olu besilunikiwe ukuba silwenze kwimpelaveki. Ngoku ndiphelelwa yidatha and ixabiso layo liphezulu, mna andinayo imali ngoku yokuyithenga. Ndicela ube undithengela apha kuwe ndize ndithi mna xa ndinayo imali ndikunike.

Andiqondi ukuba ukhona umgaqosiseko osekelwe ekujonganeni namaxabiso edatha nawezinye, neento zeefowuni.